Amatayi emoto, izibane zemoto, igiya yemoto, i-engine yemoto nezipili zemoto, ndicinga zizo ke ezo zinto ekufaneleke zisoloko zikumgangatho ofanelekileyo emotweni.

Ngumona kaloku wonke lo ubangela lena into. Ngumona wesonka, ngumona wemali. Bekumele uba urhulumente uyangenelela, uyangenelela akhusele abakhweli nabaqhubi beeteksi. Kaloku aba bantu bezi teksi isonka sabo sikuthi. Xa singaphatheki kakuhle, loo nto iza sibangela ke ngoku isonka sabo nabo bangasifumani.

Yindlela abathetha ngayo kaloku abanye abantu. Abanye abantu kaloku baqeqeshekile kwaye bazithobile, bayakwazi ukuncokola nabantu ngendlela eyiyo, kwaye nasendleleni baqhube ngendlela eyiyo. Loo nto leyo ibangela ke ngoku babonakale bengcono. Aba babonakala bengakhathali lihlobo loziphatha, mhlawumbi umntu afike emdaka kule tekisi yakhe, enuka amakhwapha, uyabona? Aqhube ke ngoku ngendlela engeyiyo, engesemthethweni kwaye nehlobo lakhe lothetha nabantu libe lingelilo. Ibangela ke ngoku loo nto bajongeke bengakhathali.

Ndiye ndivakalelwe kakuhle mna, ndiye ndivakalelwe kakuhle. Ndiyathanda xa ndibona umhlaba engekatyhuthulwa engakarhoqolozwa ngabantu. Nezilwanyana ziziphilela nje phayana kakuhle zingamoshwanga. Ndiye ndiyithande ke mna ke loo nto, kwaye ndingumntu othanda uthatha nezaa zinto kuthwa ziifoto xa ndibona indawo enjalo.

Izinto endinozichaza ke kulena into, ndizawuthi okokuqala uye ugcine okanye wonge imali yakho ngokuhamba ngeenyawo. Okwesibini, uhamba ngeenyawo kaloku lurayithi gqithi for umzimba wakho, kurayithi gqithi xa uhamba umzimba, igazi liyabaleka, umzimba uyaphila. Okwesithathu, kaloku uhamba xa uhamba ungaphandle uye udibane nabantu, udibane nemivakalelisi eyahlukeneyo. Ungothuka udibane nesihlobo sakho sakudala, okanye umntu obungamcingelanga.

Ndingakhwela mna ebhasini, ndingakhwela nokuba andichophanga phantsi, ndingakhwela ndime ngeenyawo. Kaloku kwezi ndawo sikhwela kuzo singabanye abantu ibhasi iba nye. Ukuba ithe ibhasi yakushiya, awubi nayo enye indlela yokukhwela ukuya emsebenzini. Ngoko ke mna ndingakhwela ndime ngeenyawo. Ndawuchopha phantsi xa ndifike emsebenzini qha qwaba.

Ewe, akhona amaxesha ndizive ndinoloyiko ndingakhuselekanga xa ndihamba endleleni. Loo nto leyo ikhe yenzeke xa ndihamba ebumnyameni, ikhe yenzeke loo nto. Kodwa ke noba ndihamba emini xa kukho abantu abamdaka okanye abangacacanga behamba phambi kwakho, abanye behamba ngasemva kwakho uye ungaziva kakuhle ubethelwe kuwe ngaphakathi uba heyi ha-a, ikhona into engekho rayithi, ikhona into engadibaniyo. Qaphela.

Esi senzo kaloku siso esibangela iingozi ezinintsi ezindleleni kaloku. Laa mntu uyekiweyo wanyoba nguye kaloku laa mntu uzawuphinda abalekise imoto yakhe engakhathali, ezazi yena ukuba xa emisiwe uzawukhupha laa nto kuthiwa yidrinki. Loo nto leyo ke ayinagalelo lihle, ibangela iingozi ezinintsi emhlabeni lo mkhuba lona, kwaye kufuneka ephelile. Phantsi.

Mntakwethu kaloku ihlobo okude ngalo emsebenzini wakho liyathetha. Ukuba uhlala kude kakhulu, umzekelo uhlala uhamba ixesha elingapha kweyure ukuyotsho emsebenzini, andicebisi uyithenge ibhayisekile kuba uhlala kude. Kodwa ke xa uzazi uhlala kufuphi, umzekelo imizuzu eyishumi elinesibini, ube ukwazi ke ngoku ukuhamba ngebhayisekile yakho, uphephe itrafikhi, ndingakucebisa ke mntakwethu uba ungayithenga ibhayisekile, ufunde ke ngoku nawe uba ikhwelwa njani. Ungabi ligqudu phayana kuba uzawube uhamba phambi kweemoto, manintsi amehlo phambi kwakho.